Abaculi abaningi bangazama ukuthi basebenzise iyindawo ezifana no-inthanethi, ukubheka ukuthi yiziphi izinto ezingabasiza ukuthi umculo wabo waziwe abantu njalo usabalale ugcwale endaweni. Kanti-ke amathuluzi afana norediyo kanye nezinye iyindawo ezifana no-YouTube, umsakazo nawo uyasiza ukuthi abantu bakwazi ngomculo wabanye abantu, njalo bakwazi ukuwusabalalisa.

Uma uwumuntu ojimayo mhlawumbe ungasebenzisa yona i-smart fitness tracker, le divayisi yona isiza umuntu nsuku zonke ukuthi akwazi ukubona ukuthi uhambe ibanga elingakanani, noma ugijime ibanga elingakanani. Kanti-ke yona le divayisi iyamsiza njalo umuntu ngezinye izinto akudingeki ukuthi uhlale usefonini, ungakwenza konke kuyo le divayisi ngoba yona ihlala isesandleni noma uyifaka engalweni . Kanti-ke uma uyidinga le divayisi okokuqala komele uxhumane namanye amabhizinisi afana nabo o-Vodacom, bazokwazi ukukusiza ukuthi bakudayisele yona bese bakwazi ukuyixhumanisa nefoni yakho, bese uzokwazi ukuyisebenzisa.

Umngane wami bekungekho lula kuyena ukuthi akhethe inhlelo zokuxhumana kulezi akade abhekane nazo, kwase kwenzeka-ke ukuthi abheke nemali yokuthenga ukuthi ngabe imali engakanani lena azoyidinga ukuthi akwazi ukusebenzisa uhlelo ngalunye, ngaphambi ngaphambi kokuba akhethe ukuthi iluphi azolusebenzisa. Ekugcineni-ke wase ebona ukuthi kungcono ukuthi asebenzise yona le eyokuthumela imiyalezo ngoba-ke leyo iyathumela bese ayithathi kakhulu emalini.

Kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu azithole ekhumbula ingoma enye kakhulu ukwedlula ezinye, umthelela walokho kusuke kuwukuthi ingoma leyo mhlawumbe isaseyintsha endaweni ingakho idlalwa kakhulu, noma mhlawumbe leyo ngoma kukhona umuzwa thizeni ewuthintayo. Noma sikhona isimo esifana naleso esichazwa kuleyo ngoma umuntu ake wadlula kusona leso simo, yingakho leyo ngoma azoyikhumbula kakhulu ukwedlula ezinye. Kanti-ke kuyenzeka nanokuthi hlobo luni lwe-genre lolo lwaleyo ngoma ngoba abantu abafani, abanye bathanda ingoma eyihlukile kunezinye.

Ngelinye ilanga ngake ngathi ngiya emsebenzini kwakhona umuntu ofonelwayo emotweni sisendleleni bemchazela ukuthi kushoniwe ngasekhaya kubo. Yayibuhlungu leya nto eyenzeka lapha emotweni, ngoba umuntu wayekhala iselula yakhe isihleli lapha ecaleni wonke umuntu eselalele indaba ocingweni ukuthi kwenzakalani. Kanti-ke leyo ndlela yokuxhumana kwakuyiyona yodwa eyayikhona ukuthi lowo muntu akwazi ukuthola imininingwane, yokuthi kwenzekele kanjani emakhaya ukuthi umuntu aze ashone.

Izingoma eziningi ikakhulu ziyaye ziveze ukuthi abantu baphila kanjani emphakathini njalo abantu baziqhenya kanjani ngezwe labo, abanye bayaye basebenzise ingubo zokwembatha ukukhombisa ukuthi kuyinjabulo kangakanani ukuthi uwumuntu onjani njalo uphila kanjani. Abanye bayaye bayenze wona-ke amavidiyo beveza ekhaya kubo, la abahlala khona ukuthi basendaweni enjani, njalo bazizwa kanjani ngaleyo ndawo. Kanti-ke eminye imiculo yona-ke isuke iveze ukuthi baphila kanjani emphakathini, uma kuwumphakathi onodlame, uma kuwumphakathi onothando noma uma kugula umuntu usizakala kanjani, konke loko bakuveza kwiculo lilonke.

Njengomphathi wesiteshi somsakazo womphakathi ngithi angikuchazele njengomlaleli wesiteshi sethu ukuthi kungani sethule lolu hlelo, njalo lusiza kanjani emphakathini. Isizathu sokuba namhlanje sethule uhlelo ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane, kungoba sebebaningi kakhulu abantu ababulawa abantu besilisa ingakho-ke.